Go ya ka nna, go romela madi go go sireletsegileng ke go dirisa mogala. Gonne, o efoga go kgothosiwa ke magodu le mela e metelele kwa dibankeng.

Ditsela tsa pabalatsego, ke go dira bonnete gore o tsenya dinomoro tsa sephiri tse di tlhakatlhakaneng le ditlhaka mme di itsewe ke wena fela. Le go dira photo ka sefatlhego gore banka e lemoge gore ke wena mong wa akhaonto, le gore o dule o tswa, logout-o, fa o feditse go dirisa banka ya gago mo mafaratlhatlheng. Mme badiri ba ka itshireletsa thata, le go sa tsene mo di-link-ing dingwe le dingwe, ba shebe gore a ke tse di popota.

Bopaki jwa gore ke nna le madi le letsatsi le letsatsi, ke gore ke rrakgwebopotlana. Mme ke bula account-o gore ke kgone go ipeela madi a profit-e ya kgwebo ya ka, a ke a dirang tsatsi le letsatsi.

Go goga madi ka bonako kgotsa pele ga nako, go ama banka ebile go tsenya banka mo tlase ga kgatelelo ya gore e go fe madi ao, mme la nako ya teng e ise e fitlhe, ka jalo banka e tsena mo kgatelelong.

Ke le moitseanape, ke tlhalosetsa mme gore wa itlhopela gore go batla go beeletsa nako e e khutshwane kgotsa e e telele. Mme fa a tlhopha go beeletsa, a tlhophe go a ka go kgonang. A tlhophe le selekanyo se a go beeletsang ka sone, mme ga a tshwanela go se tlola. Ebile monate wa go beeletsa joalo, o kgona go goga madi a gagwe nako nngwe le nngwe, kwa ntleng ga go otlhaiwa kgotsa go patala kotlhao.

Nka itumela thata, fa nka gapa madi mo Forex. Ebile madi a teng, nka bankanya ntlo ya ga rre, ke a e rekela dilwana tse di tlhokegang mo teng, ebile madi a mangwe, nka go beeletsa, gonne bophelo ke semphego, o ka se itse gore kamoso gwa go diragala eng. Ka jalo, ke a go beeletsa gore ke dule ke kgone go tshela.

Ke nna tlhokaina, mme ke ratile go ka bula insurance-e ya botshelo jotlhe. Ka jalo o le moemedi, ke dilo dife tse nka di tlhophang gonne, ke na le bothata jwa boitekanelo, e leng bolwetsi jwa pelo. Ebile, mo dilong tse nka di tlhophang, melawana le dipeelo ke dife?

Di ama bokgoni jwa gago, ebile di go senya le leina gore o seke wa kgona go dira dikoloto go gongwe, jaaka go sopa koloi, kgotsa go sopa ntlo, kgotsa go bula akhaonto ya diaparo kgotsa ya di furniture-a. Ka jalo, e ama bokgoni jwa motho yo a mo nakong e telele, ebile o ka feleletsa le leina la gago le senyegile ebile le tswaletswe, gore o seke wa kgona go dira dikoloto.

Melawana ke gore, mo dipeelelong tseo, ga o kgone go goga madi, nako ya teng e se e fitlhe, e seng joalo wa go patala dikotlhao, ebile akhaonto tse dingwe, o ka patala le madi a lekgetho. Gape, le morokotso o ka itlhopela gore a o batla ka kgwedi, ka kotara kgotsa ka ngwaga, mme morokotso wa go newa go ya ka madi a gago, a go saletseng.

E ka nolofatsa tirisano, gonne mongwe le mongwe a ka tlhaloganya ka bonako. A ke itse le go dirisa banka go ya ka leleme la gaabo, kwa ntleng ga matsapa ape. Ebile e ka oketsa le kutlwano, gareng ga banka le modiri.

Go ama jaana, go fokotsa madi a gago a o a beileng, go oketsa dituelo tsa gago le sekoloto, ebile go fokotsa le mogolo wa gago. Mme go thibela seno, dira le banka ya dituelelo tse di kwa tlase, itse ka dikago tsa dituelelo tsa gago, mme dula o lebelela se statement-e sa gago sa banka, go bona dituelelo tse o sa di itseng, ebile o leke le go bua le banka ka ga seno.